Ewe, ndakhe ndazibona iipowusta ezibhengeza amayeza athi anokunyanga zonke iintlobo zezifo ukusukela kwisifo seswekile, intsholongwane kagawulayo nogawulayo, isifo sentliziyo, njalo njalo. Kodwa la maphepha anobungozi ngoba unintsi lwala mayeza aba bantu bawathengisayo aluvavanywanga ngokwasemthethweni ukuze kubonakale ukuba ayasebenza kwaye akabi namonakalo. Ukusebenzisa into ongayaziyo kunokubangela impilo esemngciphekweni. Ngoko ke kubalulekile ukuba abantu baqiniseke ulwazi lwabo ngazo zonke iindlela, bafumane izimvo kubasebenzi bezempilo abanamava kwaye bangathathi naliphi na iyeza ngaphandle kwemiyalelo ecacileyo.

Ewe, kukho umahluko omkhulu ekuphenduleni kweenkonzo zikaxakeka ngoba ndingathi ukuthelekiswa kwengozi yendlela neyomsebenzi. Okokuqala, kwingozi yendlela umngcipheko mkhulu kwaye zahlukile iindlela zokusombulula iingxaki kwezi meko zimbini. Ingozi yendlela iye ibandakanye amagosa akuncedo lokuqala, amapolisa, kunye namagosa ezendlela. Apho kuye kubekho iimeko ufumaniseke into yokuba kuza kuvalwa indlela ukunciphisa umngcipheko wabantu abanintsi bangabandakanyeki engozini yendlela, kunye nokubuyisela umphumo kwezoqoqosho.

Ewe, kukho ibali endakhe ndaliva lomntu owayengumsebenzi wezokwakha iminyaka eliqela. Wayesebenza iiyure ezinde ephakamisa izinto ezinzima engaphumli kakuhle. Emva kweminyaka waqaphela ukuba kubuhlungu ukuchama kwaye xa echamile kubakho amachaphaza egazi. Kwakunzima nokuvukelwa engesalenzi isondo. Wagqiba kwelokuba aye kugqirha. Wafumanisa ukuba unomhlaza we-Prostate okwisigaba sokuqala. Waye wafumana uncedo. Wenziwa uvavanyo olupheleleyo, unyango ngemitha, waxhaswa ngugqirha wengqondo ukulwa noxinzelelo.

Ewe, bakhona abantu abasebenzisa intetho yezandla ekuhlaleni. Ndikhumbula ngenye imini kukho itheko. Omnye wayethetha nomhlobo wakhe ngokusebenzisa izandla. Abantu abadlulayo babebajonge ntsho emehlweni. Omnye umntu adlule ancume, omnye eme umzuzwana ebukele, omnye aqhwabe izandla, koxa omnye ebambelele esidleleni bengabaniki ithuba lokuba bazonwabele. Omnye wayebajonga ngendlela engaqondiyo mhlawumbi ezibuza ukuba kutheni bethetha ngolu hlobo. Kodwa omnye uye ame kufutshane aphakamise ifowuni yakhe azame ukufunda le ntetho yabo yezandla kwifowuni yakhe iephu, ufuna ukufunda okanye ukuqonda.

Ukuba umntu uthengisa amachiza ngaphandle kwemvume okanye asebenzise izithako eziyingozi, ungabika emapoliseni ngokuba lityala elo eliphantsi komthetho okanye ungandwendwela umnyango wezempilo. Unokubhala i-imeyile okanye uhambele kwiiofisi zabo zasekuhlaleni.

Okokuqala, ndingathi kukunciphisa umngcipheko wokosuleleka kwintsholongwane i-HIV. Iingxelo zibonise ukuba xa wolukile kunokuncipha umngcipheko wokosuleleka ngentsholongwane ye-HIV ngaphezu kwamashumi amahlanu eepesenti kumadoda ahlambulukileyo ngokwesondo. Okwesibini, ndingathi kukucoceka lula ngoba xa ulusu lungasekhoyo kulula ukuhlala ucocekile, nto leyo inciphisa amathuba osulelo kunye nevumba elingathandekiyo.

Abantwana badinga ukutya okunesondlo ukuze bakhule bomelele. Izifundo zibonisa ukuba abantwana abafumana ukutya okunempilo banenkumbulo engcono, banenkxaso ezincwadini nasekufundeni, kwaye benza ngcono kwizifundo zabo. Okunye ndingathi ukutya okunempilo kunceda ekwakheni inkqubo yokuzikhusela emizimbeni yabo, nto leyo eyenza ukuba kube lula ukulwa izifo neentsholongwane. Abantwana abangafumani kutya okunempilo basengozini yokulahlekelwa ngumzimba, baye babe buthathaka, kunye nezifo ezinxulumene nokuswela izakhamzimba.

Inkxasomali karhulumente ayizoneli zonke iimfuno zabantu abadala ngakumbi kwabo banonyango olukhethekileyo kunye nezinye iindleko ezinxulumene nempilo, ngakumbi kwabo banemibandela engapheliyo. Okokuqala, ndingathi abanye abantu bahlala emaphandleni kwiindawo ezikude, kufuneka bekhwele ngemali nezithuthi zikawonkewonke ukuya kumasebe ezempilo. Loo nto ke ndingathi urhulumente angayikhawulela ngokuthi enze uthutho lamahala kwiikliniki. Ukunikezela ngothutho lamahala okanye oluxhasa abantu kwiimeko zempilo kunokuphucula ukufikelela kwiingxaki zempilo ngakumbi kubantu abakwiindawo ezisemaphandleni okanye abangakwazi ukuzihambela.

Abanye abantu baye bafumana amava aphosakeleyo koogqirha okanye kwisebe lezempilo. Oku kuye kukhokhele ekubeni kukuba bangoneliseki ziziphumo zonyango bazive bengaqondwa kakuhle. Okunye ke nokubalula ndingathi abanye abantu bakholelwa kwezinye iindlela zokuphilisa ezifana namayeza emveli, unyango ngamandla, okanye ukhokelo kwelakwamoya. Ezi ndlela ke ndingathi ziindlela abaziva ezihambelana nemigomo yabo yobomi.

Ndicinga into yokuba ezibhedlele okanye ekliniki kubekwe izinto zokwazisa ezifana neepowusta, iileta ezinemifanekiso, okanye izilumkiso ezikhuthaza amaxhoba ukuba athethe ezikwacacisa ukuba uncedo luyafumaneka kwaye akukho umntu onoxanduva lokuba azixele. Enye indlela ndingathi izibhedlele mazisebenzisane neenkonzo zomthetho, iindawo zomyolelo ze-GBV, kunye nemibutho yokhuselo ukuze kukhuseleke amaxhoba xa sele ethethile.

Imini yokuqala ndingathi yayiyimvakalelo exubileyo ngoba ndandisoyika ndingakhululekanga. Kodwa ke ndandiyazi ukuba ndiziva ngendlela ekhuselekileyo ngoba ndandiyinxiba kuba ndikhusela mna nabanye abantu kunye nosapho lwam, ngoba ndaye ndahamba ndayiqhela.

Emva komngcwabo amalungu osapho aye ahlanjwe kuqhunyiswe impepho kusetyenziswe amayeza okuvasa usapho. Emva koko aye anxibe impahla entsha yezila. Oko kuthetha ukuqala kwakhona nokususa isimnyama sokulahlekelwa.